Ke lekwaloitshupo la gago e leng yona ID, e be e nna bopaki ba kwa o nnang ko teng. Ke tsone tseo ba di lebelelang fa o lebelela go amogela kopo ya karata ya sekolo.

O tshwanetse go akanyetsa gore ga o a tshwanela go dirisa madi a a fetang a o a lebeletseng. Ka gonne, o tshwanetse go a patela kwa bofelelong. Tuelo ya madi a gago e e tsamaye kgwedi le kgwedi. Fa o lebelela mefuta ya dikarata, o tshwanetse go lebelela tsona

Ke akanya gore hisetori ya go adima madi, e amana, le kopo ya dikarata ka gore fa o lebeletse go tsaya karata, ba lebelela pele hisetori ya gago gore a o mopatedi o o ntseng sentle naa. A ba ka go tshepa ka dilo tse dintsi, a ba ka go tshepa e ka nna ka ga o lebeletse go lopa ntlo kgotsa koloi. Ba lebelela hisetori ya gago gore a na o mopatedi yo o tlhwatlhwa naa. Go tokafatsa tseo ke go ka duela dikoloto tsa gago kgwedi ka kgwedi o seke wa tlodisa gore o nne le leina le le ntseng sentle mo hisetoring ya gago.

Phoso tse o tshwanetseng go di tila, ke go sa bale konteraka ya gago eo ba go neelang yona fa o dira kopo ya karata ya sekoloto. Phoso e nngwe e o tshwanetseng go itila, ke go itse gore o nale lenaane le o tlileng go le dirisa go duela madi ao. Go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle, o tshwanetse go netefatsa gore o neela bo rra di-bank-a ditokomane tsotlhe tseo ba di lebeletseng go tswa go wena. Ebile o seka wa bua maaka ka sepe.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto gore e seke ya tlhaga ya re ga nako e ntse e tsamaya, o be o ipotsa dipotso. O tshwanetse go nna le dikarabo tso tsotlhe pele ga go dira kopo le pele ga gore ba go neele tseo o di lebeletseng go tswa kwa go bone.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho, ka gore ba seka ba lopa madi ao ba itseng gore ba ka seke ba kgona go a duela. Le gore ba itse go dirisa madi sentle. Ba seka ba a senya. Seo se ka ba thusa fa ba lopa karata ya sekoloto ba ka seke ba dirisa madi a a feteletseng.

Banka e lebelela hisetori ya 'go, ya lebelela gore o motho yo o kgonang go patala dikoloto tsa gago naa. Fa go ntse jalo, ke sone seo ba se lebelelang go fetisisa. Le gore ba itse gore o ka lekanwa ke madi a makae. Le gore ba itse gore merokotso ya bona e tsamaya jang.

Ke madi a o kgonang go a fitlhelela ka bonako mme ebile ga o tlhoke go tsenya kopo fa o a tlhoka. Mme se se borai ka yona ke gore o ka iphitlhela o dirisitse madi a mantsi mo go yona. Mme ebile o ka iphitlhela o le mo dikolotong leina la gago le senyegile.

Ke dituelo tsa overdraft-e, le dinamane, le dituelo tseo ba di lebeletseng mo go wena kgwedi ka kgwedi. O ka di tila ka go duela ka nako. O seke wa tshedisa kgwedi o sa duela.

Di mo ama ka gore o iphitlhela a duela madi ao a leng kwa godimo go feta sekoloto sa gagwe. Mme seo se ka fokotsiwa ka go duela ka nako. O nne le maitseo fa o dirisa tšhelete. O seka o a dirisa tšhelete go fetisa selekano.